Mekgahelo e mengata ebile mehato e nka nkuwang ho ntlafatsa matsholo ana ke ho tshwara dithupelo tse ngata metseng le mahaeng, le batjha makeisheneng ho tsebisa batho ka ntho tse etsahalang.

Ke nka mo isa ngakeng ya kelello hore a fumane thuso e mo lokelletseng. Empa ke nka mo sheba ke be le yena nakong tsohle hore a ska siwa, a le mong, a nka ya ngakeng ya batho ba eleng hore ba thusa mathata a shebaneng le yena a kelello.

Ho nka meriana ya hao ka dinako tsohle. Ho bohlokwa ho thusa ho laola lefu la hao le bohlokwa hape le ho thusa bophelo ba hao bo be betere.

Mmuso o na le mananeo a dipetlele tsa mahala tse tlisang tlhokomelo bophelong haufi le batho ba dulang dibakeng tse hole kapa ba sa kgoneng ho ya dipetlele.

Ho beditswe kopano ka lebaka la hore batho ba rona ba hloka metsi le motlakase. Sena se ama haholo le batho ba baholo. Hobaneng ba hloka metsi a lokileng le motlakase bakeng sa bophelo ba bona letsatsi le letsatsi ke ka hoo, ho biditswe Kopano.

Eya ke a tseba. Letsholo la Movember le etseditswe ho phahamisa tlhokomediso ka bophelo ba banna haholo mabapi le kankere ya prostate le mathata a kelello.

Yona tjhelete ya mmuso e ya thusa, empa ha e lekane mabaka a ohle a hlokang tjhelete malapeng a South Africa.

Ka moetlo wa ho ithuta ka matla, ho hlompha molao le ho buisana hantle lapeng, ka bohlokwa le ho e tshwara ka botle.

Ha ke se ke e hlokomele, empa ha ditlhare di sa tswe ngakeng, ha di tshepahale haebaneng ke setlhare se tswa ngakeng. Mohlomong ne nka se sebedisa.

Ya ka tender, ko ho lokisa le ho konomaka dipetlele le ho lahla dintho tse se sebedisitswe ke di doctor le di nurse. So ko ho konomaka le ho lokisa ha se ba qetile ho sebetsa.

Meriana e siyo melaong ha e batlehe ebile e senya bophelo ba batho ka ho lahlehelwa ke mesebetsi le ho kena tjhankaneng. Hape e ba ka ho lemala bophelong ba batho ba enwang, ba sa tsebe hore ho newa e ka kang.

Ke nka bana le kopano ya ho bua le ho ruta ka bohlokwa ba ho bua ka maikutlo le banna le e ho le batho ba tshwanang le wena ka ntho tse leng hore wa di hloka bophelong.

ke bona e nkare ho nka sebedisiwa GPS or AI ya founu ho thola location, ba be ba kopana ka location ya phone.

Eya ntse ke tseba, ke tsebile ka social media, and-e ebile ke dumellana le yona ka hore e bohlokwa banneng hore ba tsebe hore maikutlo a bohlokwa.

Mabaka a fapafapane e nka ba hore, ha ba kgone ka lebaka la hore ke hole le moo ba dulang teng nka ba le hore, ee ha bana dipampiri tsa mo ho dula South Africa. Mabaka a fapafapana.

Basebetsi ba dipetlele tlame ba fiwe ditsela le thuto e, e leng hore e tlo ba ruta ka ditokelo tsa bana le batjha. Hape bana le batjha tshwantse ba fuwe monyetla wa ho buisana le ngaka.

Dintho tse sa rateheng ka dipetlele tsa toropong ke hore di na le ho tlala batho ba kantle, hape di na le ho hloka dintho tse ngata tse leng hore batho ba na tsona. Tse ding tsa dipetlele ditoropong di batla tjhelete.

Ha ho na le baithuti ba banyana sekolong, ba imang ho batleha, ba thole thuto ya hae, ba rutuwe hae ba be ba fetse selemo sa ho ima sa bona.

Ke ka eletsa ho re ba bone ngaka e sebetsang ka bophelo ba botle, ba sebetsanang le HIV le bo bomana. hape nka eletsa hore ba ba tlisane le di option tsa ho adopt-a. Haebaneng hwa kgonahala, ba adopt-e.

Nako eo e ne le boima haholo lelapeng ka hore re lahlehetswe ke ba lelapa, hape ho lahlehelwa ke mesebetsi. Ee, ra ithola se re kwahelletswe ka dintlong tsa rona re sa kgone ho tsamaya moo re batlang ho ya teng. Ee, ho feta letsatsi la kajeno. Ntho tse ngata ha di so loke ho tloha dinakong tsa COVID.

Ke bona ha ekare moriana o lokileng wa dipetlele. Batho ba bangata ba setsho ba bona ekareng ha ba na yona tjhelete ya hore ba kgone ho reka meriana e jwalo. Hape ke phetehe ke bona, nkare bona ba bone nkare. Meriana ya sepetlele ha e sebetse haebaneng ke yona e sebetsang.

Ho bohlokwa haholo hore basadi ba immeng ba tjhakele tleliniki, ho fokotsa kotsi ya ho shewa ha mme kapa lesea, hape le ho fumana dijo tse nepahetseng for ngwana le mme. Tse kang folic acid hape le ho fumana ka pele mathata a shebaneng le lesea.

Banna ba Afrika Borwa ba ka ruta ba bang ka bophelo ba banna, ka ho buisana ka ditaba tsa bophelo setjhabeng, ho tshwara dikopano kapa mananeo a thuto ka beke le dibeke. Mohlomong nka thusa jwalo.